Go tsengwa ga five G go tla fetola tsela e e dirisang inthanete ka yona, re tla kgona go bula di-App le ditiriso ka lebelo le le golo go dira video calls ntle le go tseela nako, gape re e thute online re sa ikutlwe re latlhegile. five G e tla thusa ditleliniki le dipetlele gore di kgone go abelana tshedimosetso ka bonako le di-campaign-e di kgone go dira tiro ka tsela e e siameng. Ka kakaretso, five G e tla tlisa kgatelopele e kgolo mo botshelong le mo di tirisong ya thekenoloji.

Fa motho a sena go reka airtime, o tsenya data ka star tripple one hash, o kgetha kwa e kwetseng go di-bundle, ge fetsa o o reka data e a e batlago ya network e o ka dirisiwa data jwang? E dirisiwa fa o bolela internet mo mogaleng, fa o dirisa WhatsApp, Facebook, YouTube kgotsa go browser, data e a fokotsega fa o dira video call kgotsa o bolelela dilo tse di nang le di-video data e fela ka bonako.

Fa data e fela ka bonako, nka lekola gore a o na le ditiriso tse di tsayang data ka morago mme o di tswaletse. Dirisa Wi-Fi bogolo jang kwa gae kgotsa sekolong kgetha diphuthego tsa data tse di tshwanetseng le dilo tse o di dirisang social bundle, go boloka data tima data fa o sa e dirise dirisa data saver mo difounung tse di nang le yone se le a le go fokotsa boleng jwa di-video fa o le mo YouTube kgotsa TikTok, o seke wa download-a dilo tse dintsi o sa di tlhokeng.

Fa ke ya lebenkeleng, ke reka mowa mme ke go fetola gore go nne data ka hobane ke kgona go reka data e ke e batlang go e sebedisa ka nako eo, ga ke rekile mowa ke re kgona go reka data ka tšhelete e nnyane e be ke kry-e data e ngata e ntšhi ka hobane ke reka di-promotion-e tsa data e be ke sebedise tsona.

Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka gonne di ba thibela go batla tiro mo inthaneteng, go romela CV le go tsenya dikopo tsa tiro gape di dira gore go nne thata go ithuta ka dithuto tsa maranyane tse di ka ba thusang ka jalo data data e turang e ka oketsa mathata a go se nne le tiro.

Ke dirisa data ya Vodacom one gig ke e reka ka eighty-five rand mme gantsi e tsaya beke kgotsa malatsi a supa fela fa ke ka dirisa maranyane thata e dira sentle ka lebelo le go tseya diphatlalatso. Ke tlhopha Vodacom ka gonne e na le network-e e e nonofileng mo lefelong la me le ditlhopho tsa go reka di-bindles tse di bonolo le fa gongwe go le ditlhwatlhwa tse di kwa godimo fa ke bapisa le ditsela tse dingwe.

Mo kgweding e e fetileng, ke rekile data ya eighty-five rand ya one gigabyte mme e ntshitse beke fela ka gonne ke dirisa maranyane letsatsi le letsatsi. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele tlhwatlhwa ya data, nako e e tla tsaya pele e felela lebelo la network le gore a data e ka dirisiwa mo mafelong otlhe kgotsa e na le mafelo e e kganetsang.